kakhulu ukutyala kunokuvuna. Okokuqala, kutyalwa ehlotyeni okanye entwasahlobo ilanga litshisa kakhulu zininzi izinto ezinxulumene nokutyala kuba kwamanye amakhaya kufanele kulandelwe iteletele ngasemva kufakwe umgquba, kufakwe imbewu nto leyo ithatha ixesha elide namandla baze bagqumelele ngamagade into enzima kakhulu. Okunye futhi ininzi into enxulumene nokutyala, emva koko kufuneka kuqinisekiswe uba ukhula luyasuswa ngokuhlakula ngokofola uze umbona ufakelwe amayeza. Ininzi into enxulumene nokutyala kanti ukuvuna kulula kakhulu ubamba mgca uyophuma ngaphaya futhi kwenziwa ebusika ilanga lingatshisi kakhulu.

Andinamava kulo mba kakhulu kuba ndikhule ndisebenzisa iindlela zasezilalini zokulima hayi ezi zesilungu zorhwebo okanye ukutyalela urhwebo. Kodwa ke ndiqinisekile bendawafumana amazwi okuba ndimphendule okanye ndimeyisele umlingane wam kwezoshishino, xa bendifuna ukusebenzisa indawo yakhe yokulima. Xa bendinamava okutyala for ukwenzela urhwebo.

Ewe, kunjalo, abantu bakuthi basenawo umdla ekwenzeni iigadi ezithi zixhase abo bangathathi ntweni. Kwindawo endizalwa kuyo zininzi kakhulu ezi ndawo ezixhaswa ngurhulumente futhi ziyabanceda kakhulu abo bangathathi ntweni ingakumbi nabahlali bayazuza kakhulu kwezi kwezi zibonelelo neenzame zokuphuhlisa abahlali neendawo abahlala kuzo ziyaxabiseka kakhulu.

Ngamazwe afana nee-UK, Euroupe, Russia namanye amazwe amaninzi akhoyo apha eAfrika.

Xa isivuno sisikhulu nengeniso iba nkulu kakhulu ize loo nto incede kunyaka olandelayo xa sukuba kutyalwa kwakhona ukwazi ukufakwa kukwazi ukufakwa ukulinywa ukulinywa ukuze izityalo ezingakumbi. Nto leyo ifaka amandla nakubalimi, xa isivuno sisikhulu nabalimi bayakhuthala kakhulu.

Ikhaphetshu sesona sityalo sisetyenziswa kakhulu endingathanda ukusityala. Okokuqala ungasityala noba kunini ingakumbi kwixesha lasebusika, ixabiso laso liyafikeleleka nakubantu abangathathi ntweni. Okwesithathu, sinezakhamzimba eziluncedo kakhulu kubantu bonke ukuze abantu babe sempilweni.

Umbona sesona sityalo sisetyenziswa kakhulu nekulula ukusityala. Okokuqala uyagruba uba uze ufake imbewu enamayeza ukuze kuthintelwe isihlaba okanye izinto ezityayo izilwanyana ezincinci ezinokuwutya. Emva koko ufaka nesichumiso uze ugqumelele, emva kwexesha emva kweentsuku ezisixhenxe loo mbewu iyakhula ize ibe sisityalo. Emva kweenyanga ukuya kwiinyanga ezimbini uyahlakulelwa ukuze umbona ukhule kakuhle. Emva kweenyanga ezimbini kwakhona kufuneka ufake amayeza ukuze uthi into esihlaza esingakumbi. Emva koko uyalinda de siphumelele isiqhamo sakho. Uyanceda kakhulu umbona ekuhlaleni nakwabantu abangathathi ntweni.

Umoba uluncedo kakhulu kuba iswekile eyimveliso yomoba yeyona nto esetyenziswa kakhulu kumakhaya maninzi kwimizimveliso emininzi. Iluncedo kakhulu inika amandla. So yiloo nto kubalulekile ukuba kuqhutyekwe kuveliswa umoba.

Kubalulekile kakhulu ukuveliswa kwesi sityalo singujongilanga kuba sivelisa amafutha anceda abantu babe sempilweni yiloo nto sibalulekile kuba amafutha asetyenziswa kakhulu ekuphileni kwemihla ngemihla ibe xa singatyalwa apha kwilizwe lethu kuyafuneka sithenge amafutha kwamanye amazwe ngexabiso eliphezulu nto leyo eyenza abantu abangathathi ntweni bangafikeleli ekwafumaneni amafutha.

Kubalulekile ukuba umhlaba ekutyalwa kuwo ube kumgangatho ophezulu, ube nezichumiso ezaneleyo ukuze isivuno sibe kumgangatho onokuthengiseka. Kunoko kungaba yinkcitha xesha ukutyala kumhlaba ongenazo izondlo kuba izondlo kuba unokuba ungavelisi zityalo ezisemgangathweni nezinokuthengiseka. Ingaba yinkcitha xesha ngokwenene.

Okokuqala, umhlaba uyalinywa uze uqhumizwe amagada kusetyenziswa izixhobo emva koko kufanele kukhethwe izinto ezinokwenza kube nzima ukutyala ezifana neepali, iinkuni ukuze kuhlelwe kakuhle kube kwisimo esikulungeleyo. Kunokuthi kufakwe izichumiso xa umhlaba ungondlekanga ukuze xa sukuba kufakwa imbewu ize iqhame. Ngaloo ndlela ukulungiswa kwalo mhlaba kunokunceda imveliso ibe semgangathweni ngendlela efunekayo.

Xa kulinywe amahlathi baninzi abantu abanokufumana imisebenzi bencedisa apho ekulinyweni kwawo okanye ekukhulisweni kwawo. Kanti naxa sikufanele anyamekelwe baninzi abantu abanokufumana imisebenzi ukuze baxhase iintsapho zabo. Ngakumbi kunoko kunokuthengiswa iimveliso zawo enokuba yintoni na eveliswa yiloo mithi eminye isenokusetyenziselwa ukwenza amaphepha nezinye izinto. Kanti amahlathi akwaluncedo ekunqandeni ukhukhuliseko xa kunetha iimvula ezinkulu.

Andiqinisekanga ngalo mba kodwa ndinokutshoi ukuba noko uMzantsi Afrika uyazama kodwa kukhona ekusenokuphuculwa kuba kubafuyi abangathathi ntweni basezilalini basasokola kakhulu kule meko. Xa zinokusondezwa kubo ezi ezi mfuno ezifana nezi matshini zokutshintsha obu boya ibiyawuba luncedo kakhulu loo nto ukuze nabo bakwazi ukuqhubeka benengeniso okanye benendlela yokusebenzisa ezi matshini.

Kusenokwenzeka ukuba ukukhula kwenani lwabantu abadinga izibonelelo iigranti yitshalenji enkulu kurhulumente okanye ukungafumani inkxaso kumazwe afumileyo ukuze kuphuhliswe ezi ndawo zize zivuselelwe, kanti nezopolitiko ezintengentengayo nokurhutharhuthwano kusenokwenzeka ukuba kudlala indima enkulu ekutheni urhulumente wethu angayivuseleli le mizimveliso eyayiluncedo ngexesha langaphambili.

Umbona uvunwa ebusika, iimbotyi namathanga, iithenephu, iikhaphetshu, ispinatshi. Zininzi kakhulu izityalo ezivunwa ebusika.

Ndicinga ngeponyoponyo, ibhanana, iipesika, iimengo, iavokhado nezinye.

izityalo zizityalo ezityalwa ngaphantsi komhlaba itswele, ithenephu, ikherothi, ibhitruthi. Ezinye zazo ikhaphetshu, isipinatshi, ilethasi, ibrokholi, ii-oranges zezinye zezityalo ezityalwa ebusika zise zimelane nemozulu yasebusika.